Ṋne ndi ḓivha tshakha tharu dza muzika. Ya u thoma ndi tshaka ya gospel, eyo ndi tshaka ine ya vha hu khou imbiwa nga zwa ha mudzimu ndi pfesesa uri ndi yone tshaka ine ya tswikisa vhu honeni ha mudzimu. Iṅwe hafhu ndi tshaka ya RnB, eyo i vha i khou imba nga zwa lufuno i ya ḓisa u ḓi mvumvusa musi u lufunoni. Ya u fhedzisela ndi ya amapiano, eyo ndi ya u ḓi mvumvusa nga u tshina na u ḓiphina u ya nga u fhambanana.

Musi u tshi khou lingedza u shumisa Wi-Fi ya tshitshavha u tea u dzhiela nzhele uri a yongo tendelwa u dzhena kha dzi website dzoṱhe huna hune wa ḓo lingedza u vula ya sa dzhene. Tshiṅwe hafhu, i avha yo kalelwa uri kona u shumisa u swika afha arali wa fhirisa i ya ima ya si tsha shuma. Ndo vhuya nda ri ndi khou i shumisa nda mangala musi ndi tshi khou nyanga u isa phanḓa isi tsha tenda, itshi khou amba uri kha ndi dovhe hafhu, ndi khonethe.

Vhathu vha ya kona uri vha kone u ḓivha zwine zwa khou itea nga khungedzelo dzine dzashu shumisiwa nga kha radio kha zwiṱitshi kana nga kha theḽevishini. Kha vhupo wa hashu ri a kona u pfa nga mafhungo ane a khou itea nahone ri a kona u ḓivha arali huna khombo tshitshavhani zwithu thusana kha uri ri kone u ḓivha na uri hu khou itea mini shango ḽoṱhe nga vhuphara.

Ehe, ndo no vhuya nda khetha zwi tshi khou bva kha uri ndo vha ndi khou zwiḓivha na zwori ndi ḓo fhedza tshifhinga tshilapfu ndo dzula hafha fhethu zwino zwo vha zwi tshi ḓo thusa uri Wi-Fi i vhe hone. Ndo kona uri ndi kone u dzhena kha TikTok na kha YouTube ndi vhone dzi vidio dza u mvumvusa, zwo thusa uri ndi sa pfe vhuludu musi ndo dzula afho ndo lindelaho zwiḽiwa.

Zwiṱitshi zwa radio zwa tshitshavha zwi nga ita uri mvelaphanḓa ya zwa muthu i takadze kana i shume kha vhaswa nga u ḓisa muthu ono ḓivha u amba luambo lune vhaswa vha lu shumisa nga kha zwa mutsho. Vhaswa vha na luambo lune vha lu shumisa ḓuvha na ḓuvha zwino arali muthu a nea a khou amba nga zwa mutsho a khou shumisa olo luambo zwi a ita uri vha kone u thetshelesa vha sa khou borea.

Mafhungo ane a tea u dzhiela nzhele ndi mafhungo ono yelana na zwa u ḓisa mushumo kana mishumo kha vhaswa, huna vhaswa vhanzhi vhane vho dzula hayani zwa zwino vho funzea mara avha khou wana mishumo. Arali ha vha na dzi phurogireme dzau thusa vhaswa uri vha thome mabindu kana vha ḓi itele mishumo nga zwanḓa zwinga thusa zwihulusa kha u alusa ikhonomi ya shango na uri vhaḓi fhaṱe vhavhe na vhumatshelo havhuḓi.

Ehe, ndo no tshishumisa tshi a thusa kha uri ḓiwane u tshi kho kona u shumisa inthanethe hoṱhe hoṱhe hune wavha hone tshi dovha hafhu tsha thusa kha uri musi u tshi khou ṱoḓa u vhala mafhungo kana u vhona mafhungo u a kona u zwi ita na musi u khou tshimbila. Masiandoitwa a tsho ndi uri tshi shuma nga beṱiri zwino arali tsha fhela mulilo zwi amba uri unga si tsha kona u dzhena kha inthanethe.

Ehe, satellite dishi ya TV ndi nayo fhedzi athi tsha tou i shumisa u fana na kale ndi vhona unga ai tsha tou vha na mushumo zwi tshiḓa khau streamer ndi vhona uri huna zwinzhi zwine nga kona u vhona. Zwithu zwa u vhona zwo ḓalesa ndi u tou ṋanga uri u funa mini hunga vha kha entertainment, hunga vha zwiṱori, hunga vha zwa mitambo zwoṱhe zwi a wanala. Khaedu fhedzi i tou vha ya uri zwi shuma nga inthanethe arali u sina inthanethe a u koni u streamer.

Ṋne ndi vhona u nga telemedicine inga thusaho uri vhathu vha kone u wana tshumelo ya mutakalo vha tshe ma hayani avho. Ahuna uri vha ḓo tea u shumisa masheleni u tshimbila uri vha kone u ṱoliwa ezwo zwi ḓo thusa kha uri vha kone u shumisa masheleni ayo kha zwiṅwe zwithu. Zwiṅwe hafhu ma dokotela a ḓo kona uri vha kone u vha ṱola zwavhuḓi vha hayani nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nga uto founa vha ya vha wana.

Musi ndi tshi shumisa tshumelo dzi sa ṋetshedzi thikhedzo nga luambo lwapo zwo ita uri ri sa pfani musi ri tshi amba, huna zwithu zwinzhi zwine ndi uri ndi kho zwiamba vha sa zwipfe nga nḓila ye nne nda vha ndi khou zwi ambisa zwone vha fhedza vha sa koni u nthusa nga nḓila ye ndavha ndi tshi khou ṱoḓa thuso ngayo, izwo zwo ita uri ndi fhedze ndi khou ṱutshela afho fhethu.

Musi muthu a sa thu saina kha tshumelo ntswa ya luṱingo thendeleki kana data u tea u thoma u sedza uri afho fhethu u ḓovha a khou badela vhugai, tshiṅwe havhu eyo mbadelo yawe yo katela zwifhio na zwifhio, nga uri uya wana uri mbadelo iyo a yo ngo katela zwithu zwoṱhe, tshiṅwe hafhu u tea dovha hafhu a sedza na uri mbadelo iyo i ḓo vha mbadelo ya tshifhinga tshingafhani.

Ee ndo no vhuya nda tea u khantsela u nwalisa nga ṅwambo wa u badela mbadelo dzo dzumbamaho, izwo zwo ita uri ndi wane ndi si na masheleni ane a vho uri a nga kona u badela nṋe ndo vha ndo vheya masheleni o imaho nga uri a fhedza a si tsha lingana uri a nga kona u badela sa izwi o vha ono vha manzhi kha zwe nṋe nda vha ndo vhudziwa zwone.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi khou badela masheleni a fhiraho mpimo zwi tshi ḓa kha u renga data. Musi u tshi renga data dzine dza vhori asi nnzhi ndo wana uri ndi tea u badela masheleni manzhi u fhirisa musi u tshi kho renga data dzo ḓala, vhavha vhathu vha ita zwa uri musi ni tshi tshi renga data ṱhukhu ni badelese ende dzi a ṱavhanya dza fhela izwo zwi ita uri ni dovhe hafhu ni vhuyelela u dzi renga nga u ṱavhanya.

Zwine nda nga zwi khwinisa nga ha sisteme dza vhuḓivha ipfhi ndi uri, dzi kone u ḓivha ipfhi na musi muthu a khou lwala u a wana uri muthu u kho ḓo ḓo dzi shumisa mara o fariwa nga mukhushwane izwo zwa ita uri ipfi ḽawe ḽi sa tou pfala nga nḓila ine yo ḓowelea nga ḽo, zwinga thusa uri sisteme idzi dzi kone u pfha uri muthu ndi ene ṋamusi i pfhi ḽawe ḽo to tshentshisiwa nyana nga nyimele.

Mitambo ine nda takalela u i vhona kha tsumbedzo dza matangwa ndi mitambo ino fana na khirikhethe, khirikhethe i ya kona u tamba ḓuvha ḽoṱhe lune i ya kona u mvumvusa, miṅwe mitambo ndi bola ya vhafumakadzi, na bola ya vhanna na ya vhaaluwa, i dzi bola dzoṱhe dzi a mvumvusa vhukuma. Muṅwe mutambo une nda u funa ndi mutambo wa netball, netball ndi mutambo u ne u tambiwa nga vhafumakadzi ndi pfha uri uya mvumvusa vhukuma nawo.

Ndi shumisa wi fi ya khamphani i no pfi ḽi ṱavha, i wi fi musi husina muḓagasi a i koni u shuma i shuma fhedzi musi yo kona u pulakiwa kha muḓagasi, fhedzi musi yo pulakiwa i a kona uri i kone u na tshumela ndi kone u dzhena kha inthanethe ndi sina khakhathi, i nthusa na kha uri ndi a kona u vhulunga masheleni zwi tshiḓa kha u renga data.

Musi u tshi kho thoma uvha na kana u shumisa luṱingo thendeleki uri u ḓi tsireledze ndi khwine uri u ite password, iyo phasiwede i ḓo thusa uri sa muṋe wa founu huvhe iwe u woṱhe une wa kona u vula iyo founu, tshiṅwe havhu muthu hango tea uri a soko amba na vhathu vhane a vha uri ha vha ḓivhi u wana na vhaṅwe vhathu vha tshi kho ṱoḓa u ita zwithu zwisi zwavhuḓi zwino ndi khwine u ḓi tsireledza nga u amba na vhathu vhane vha ḓivha fhedzi.

Hai nṋe athi tendelani nazwo uri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo. Data a yo ngo tea u ḓura nahone data ho tea i mahala sa izwi hu zwithu zwine ra zwi shumisa kha vhudavhidzani maḓuvhani nga maanḓa.

Nṋe ndi nga ṋanga u shumisa data ngauri, u shumisa data zwo leluwa nahone ndi a kona u davhidzana na vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi ndi sa khou shumisa masheleni manzhi, ngeno arali ndi tshi kho shumisa sim card ndi ḓo tea u renga airtime ine i ḓo ṱavhanya u fhela ndi sathu no amba na mithethe mingana.

Nṋe ndi vhona muhumbulo wa telemedicine u wa vhuḓi nga maanḓa, ndi muhumbulo une ndono ḓi upfa, hoyu muhumbulo u thusa kha uri u a kona u amba na dokotela wau u so ngo vhuya wa bva hayani a u thusa a dovha hafhu a u advisor kana a u ṋea ngeletshedzo uri u ye u renge mishonga ifhio. Izwi zwi thusa na kha uri u wana u khou vhulunga na masheleni a u tshimbila khathihi na tshifhinga.

Ee nṋe ndi vhona uri u amba na dokotela nga founu kana video call zwinga thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki ngauri, vha ḓo kona u wana thuso nga u ṱavhanya vha songo vhuya vha shumisa masheleni u ṋamela na tshifhinga tshinzhi uri vha swike zwibadela hune tshiṅwe tshifhinga vha fhedza vha sa wane na thuso.

Ee nṋe ndi nga lingedza u vhona dokotela nga founu kana vidio chat arali zwo vha zwi tshi kho konadzea, ngauri izwo zwo vha zwi tshi ḓo kona u ngwanisa dzilafho nga u ṱavhanya zwo vha zwi tshi ḓo thusa na uri dokotela u ḓo kona u mbudza uri vhulwadze hanga ndi ha shishi lune nda tea uya sibadela naa kana ndi tea u to ya khemisini nda wana mishonga ine nda ḓo inwa ya kona u nthusa nda ṱavhanya u fhola.

Nṋe ndi vhona uri advantage khulwane kha telemedicine zwihuluhulu kha vhathu vhane vha dzula mahayani ndi uri vha ḓo kona u wana thuso nga u ṱavhanya, sa izwi zwibadela na dzikiḽiniki kanzhi zwi vha zwi kule navho. Zwino telemedicine i ḓo thusa uri vha ḓo ṱavhanya vha wana ngeletshedzo kha madokotela uri vhulwadze vhu ne vha vha navho kana khuvhalo dzine vha vha nadzo vha ye vha dzi thirithise hani.

Nṋe ndi vhona uri zwi ngavha zwavhuḓi uri telemedicine i shumisiwe na nga vhathu musi vha sina data. I zwo zwi ḓo thusa uri na vhathu vhane vha khou balelwa vha kone u wana thuso nga u ṱavhanya, ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana uri a una data mara u khou ṱoḓa thuso nga u ṱavhanya.

Nṋe ndi funa u thetshelesa muzika wa gospel, ndi muthu ane a takalela u dzula a tshi khou ṱuṱuwedziwa nahone a tshi khou ḓi swikisa vhuhoneni ha mudzimu. Zwino muzika wa gospel ndi pfa u tshi mvumvusa vhukuma nahone u ita uri vhushaka hanga na mudzimu vhu khwaṱhe.

Ndi shumisesa spotify u thetshelesa muzika, ngauri iyo ndi yone puḽatifomo ine i ya bvisa dzi nyimbo dzoṱhe. Nahone kanzhi kanzhi musi ndi tshi khou shumisa spotify iya ntendela na uri ndi kone u ita playlist, nda thetshelesa muzika u tshi kho tevhelela na nga nḓila ine nda khou funa ngayo.

Zwo no leluwa nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino musi zwi tshi ḓa kha u wana na u thetshelesa muzika. U bva musi ndi tshi vhambedza ubva murahu kha minwaha ya fumi, ndi a kona u wana muzika muṅwe na muṅwe u ne nda khou ṱoḓa kha internet, ndi to ya nda sedza uri ndi luimbo lufhio kana ndi muimbi mufhio ane nda khou mu ṱoḓa nda wana luimbo lwawe nda kona u thetshelesa.